Isiphaphamtjhini sifika msinyana la siyakhona, isiphaphamtjhini sihlwengekile, isiphaphamtjhini ngaphakathi sinomabonwakude, isiphaphamtjhini sinokudla, isiphaphamtjhini sineendlwana zokuzithuma. Umuntu nangabe mhlamunye uthe ngaphambi kokuthi asuke ekhaya wagoma into ethileko into engamthandiko emenza bonyana asongwe mathumbu namkha atlhoge indlwana yokuzithuma, uyakghona ukuya ngapho. Kokhunye iimphaphamtjhini ezinengi ziphephile azifani neminye imihlobo yeenthuthi njengamateksi.

Ubungozi bokukhamba ebusuku ngeembhesi ezikhamba ibanga elide kukuthi kwesinye isikhathi umtjhayeli sekadiniwe, nakadiniweko njalo angenza ingozi kwesinye isikhathi akasaboni kuhle emehlweni ngombana sekaphethwe buthongo. Nanyana esikhathini esinengi kuba nabatjhayeli ababili ngeembhesini kodwana omunye lo nakaphumulileko akakghoni ukuphumula, kuthi nasekufika idlhego lakhe lokuthi atjhayele godi ufumane bonyana utjhayela kamnandi kesinye isikhathi uthole ukuthi usaphethwe buthongo okungabeka iingozi zabakhweli njalo ipilo yabakhweli engozini.

Sinengi isibalo samathraga aphula umthetho endleleni i-N one. Amathraga amanengi ufumana bonyana akakghoni ukujama amanye athwele khulu, athwele imithwalo ekungakafuze ayithwale. Kokhunye ufumana bonyana abatjhayelabo barhamulile okungenza bonyana umuntu aphule imithetho yendlela, angayilandeli namatshwayo wendlela angawabona kuhle.

Abatjhayeli bamathraga eendleleni ezinekungu kufuze babekelwe iimibandela yebelo, bonyana ithraga elithileko lingakhamba ibelo elithileko, kufuze kuqalwe ubujamo bethraga, kufuze kuqalwe ubujamo bamatayere wethraga bonyana asebujameni obunjani, kufuze godi kuqalwe bona ithrageli liyakghona ukujama na, nalikhamba ngebelo elithileko.

Abantu abanengi abasasekeli abosomarhwebo bekhaya ngeenzathu ezithileko, okuziinzathu ezinengi. Abanye bathi abosomarhwebo bekhaya abahloniphi isikhathi, abahloniphi abantu begodu uthi nawuya emarhwebenabo uyokufuna into ethileko utjelwe bonyana ayikho, kodwana nawuya kilabo bokukhamba into yoke oyifunako uyayifumana bavula ekuseni bavale entambama. Abanye babo uyakghona nokwenza isikwelede okwenza bonyana laba bekhaya bathinteke, bahlangabezane nesitjhijilo sokuthi abantu abasezi emarhwebenabo.

Kufuze kukhulunyiswane nabantu, abantu babikelwe bonyana ibhesi namkha ithikithi lebhesi lizokukhuphuka begodu ngiziphi iinzathu ezenza bonyana ithikithelo likhuphuke. Kokhunye kufuze kuqalwe nokuthi indlela yokusuka endaweni ethileko eya endaweni ethileko kungani ikhutjhulwa, ibanga lakhona lide kangangani kanti yimalini engasetjenziswa yikhampani yeembhesezo ukusuka endaweni ethileko ukuya endaweni ethileko, ngombana sazi ukuthi ibhesi ingasuka la isuka khona kufuze iye la iyako, ukuthi abantu bayingaki ngaphakathi kwayo ibhesi, lokho abe akusi yindaba ekulu.

Kwakusekuseni ngiya emsebenzini, isikhathi somnyaka bekusilimela, uyakhumbula bonyana ngesilimela ekuseni kupholile kuzakuthi ngokukhamba kwelanga kufuthumale. Ubaba lo khabe ambethe ijezi efuthumelako, isabumbaji, ngilezi ezikanapelako, ezivaleka ngaphambili nge-zip. Bekanande azibethela umoya ngesandla, ehlala ingurumela ebusweni, sesathi thina mhlamunye mumuntu otjhiselwa yijezi ayimbetheko. Awu, nangu awela phasi, kwafanela bonyana kubizwe abogadi, kube ngibo abamsizako.

Abathengisi bazuza ngesikhathi ssekuseni bazuze nentambama lokha kuzele khulu estetjhini seentimela, abantu nabasaya emisebenzini, abanye baya eenkolweni, abanye baya kwezinye iindawo abaya kizo nalokha sebabuya entambama ngombana abanye vane bafuna ukuphathela abentwana ekhaya intwenyana ethileko mhlamunye engafana namabhanana namkha ama-abhula. Kokhunye abanye bathenga isitjhebo, zinengana into ebangazithenga njengoburotho nokhunye yeke sikhathi sekuseni nesentambama la abathengisi babetha inala khona.

Ngingakhuluma ngokukhwela isitimela, ngikhulume ngokuhlala phasi namkha nangabe umuntu akasifumani isihlalo ajame abambelele, ngikhulume ngokuzithekgha ngefesidere namkha umnyango, ngikhulume ngokulandelela imithetho yesitimela ekhona ngaphakathi, ngikhulume ngokubeka izinto zakho zivikeleke, ngikhulume godu ngokubika okukhona ngesitimeleni nakunento oyibonako engakalungi, uyibikele labo ekufuze ibikwe kibo ekufana nabogadi.

Umuntu angafunda ikghono lokwakha ubudlelwano nabantu, lokwakha ukuthembeka, lokwenza irhubhululo, lokulalela abantu, lokukhuluma nabantu, lokubona imiraro iseza, lokwazi ukubikela abantu ngalokho akuthengisako nalokho ekusazokwenzeka, ukuhlela, ukubamba isikhathi namanye nje amakghono.

Into yokuthoma kusebenzisa imibala edosa abantu nokusebenzisa amagabhadlhela, ngivange phezudlwanapha ngama-emoji afana ne-emoji ye-alarm ezokutjengisa abantu bonyana i-post le iqakathekile. Kuzakuthi ngemva kwalapho umlayezo wami angizowenza bonyana ube mude, ngizowenza bonyana unqophe uye la uya khona. Awuratharathi nawukhuluma nabantu, batjele into obatjela yona. Ungabacoceli indaba ede, indaba engekhe bayizwisise kodwana nelimi olisebenzisako akube lilimi elilula nelizwisisakalako.

Iye, ayafuneka ngombana abantu abanye abasebenzisa isitimela abanalo ilwazi ngokukhwela, ngokuhlika, ngokuziphatha lokha nawungesitimeleni yeke kuqakathekile ukuthi bafundiswe babayeleliswe ngombana inengi labo abanye bakhulele eendaweni la iintimela zingekho khona yeke akusizi ukuthi umuntu uzakufunda endleleni kodwana kuyafuneka bonyana kube nokhunye abafundiswako ukwenzela bonyana badlalele kude nezinto ezingaba yingozi nezenzo ezingagcina umuntu mhlamunye aba sengozini.

Abantu abatjha badlala indima ekulu ngombana bayakwazi lokho ekufunwa babantu, abantu abafuna ukukuthenga begodu bamajadu, babantu ukuthi bakusiza msinyana kanti nesizo labo kesinye isikhathi kuba lisizo elihle, abakupheleli ihliziyo. Bayakwazi ukusebenzisana nabantu, bayakwazi nokuqakatheka kokukhuluma nabantu, abafani nabantu bakade abanye babo ekukuthi abahloniphi bayanyaza.

Kungithinta khulu ngombana ibhesi ibiza inani eliphasi lokha nakumadaniswa nezinye iinkhwelo zomphakathi ezifana nama-taxi, ikakhulukazi eendaweni mina la ngihlala khona. Istimela asikho, yeke akusiyinto godu engingathi ngingayicabanga. Isabelo sami seemali siyabetheka lokha nakukhutjhulwa intengo yebhesi kufuze mhlamunye ngingene khudlwana ngesikhwanyeni, okwenza bonyana ngitjhodelwe kwezinye izinto ebengihlele ukuzenza namkha ebengifuna ukuzenza lokha nangikgholako.

Ngicabanga ukuthi yakhuphuka ikhuphukile kanti kuzokuba budisi ukuthi uyehlise qobe ukwehla kwentengo yeembaseli ngombana sikhumbule bonyana intengo yeembaseli ingehla namkha ikhuphuke qobe kuthoma kwenyanga etjha. Yeke, amakhamphani weembhesi namkha iinkhamphani zeembesi nazingathoma zithi zisebenzisa ihlelo lokuthi nakukhuphuka namkha nakwehla intengo yeembaseli nazo zikhuphula intengo yokukhwela ibhesi, lokho kuzobathinta begodu kuzotjharaganisa ihlelo labo lokukhwela ibhesi ngombana sesijayele ukuthi mhlamunye ngenyanga kaTjhirhweni basisebenzisa imali ethileko ukukhwela, kuthi ngenyanga elandelako kaMhlolanja godu sekuyinani elithileko, lokho kuzokubetha iskhwama sethu sibakhweli.

Kubalimaza khulu ngombana abantu abanengi abasebenza emakhitjhini abarholi umrholo othe tjha. Ufumana bonyana abanye barhola ngelanga abanye barhola ngeveke kanti abanye abasebenzi amalanga woke weveke uthola ukuthi umuntu usebenza ilanga linye namkha amalanga amabili, amathathu evekeni. Okwenza bonyana umuntu loyo nakathenge ithikithi ngemali ethileko uyazi bonyana uzokusalelwa yimali engaka, imali leyo izokuya eendlekweni zangendlini ekhaya ekuthengeni ukudla, ekuthengeni okhunye okutlhogekako ekhaya.

Kufanele kukhulunyiswane, ikhamphani yeembhesi kufuze ikhulumisane nabakhweli beembhesi, ukubona bonyana ingakhutjhulwa ngemali engangani imali yokukhwela iimbhesezi namkha inani lokukhwela iimbhesi. Ukwenzela bonyana bangabarhami godu nayo ikhamphani le, ingakhuphuli ngemali encani khulu ikhisibe abasakghoni ukuthi ama-operational cost bakghona ukuwafinyelela ngemali ebayifunako lokha abantu nabathenga amathikithi.

Kufuze kuqalwe intengo yeembaseli, kuqalwe intengo tjhuguluko, kuqalwe umnotho, kuqalwe bona abantu barhola malini ikakhulukazi abantu abakhwela ibhesi leyo inengi labo ngombana siyazi kuthi mhlamunye nasele wenza isibonelo ngeembhesi zakwa-PUTCO kanengi zikhwelwa babantu abasebenza emakhitjhini, nabasebenza ngaphandle etonini.

Iye, angangenela lokha nangabe ikhamphani yeembhesi ifuna ukukhuphula intengo ngemali enengi, imali abakhweli engekhe bakghone ukuyifinyelela, engekhe bakghone ukuyikhipha. Urhulumende kungaba nesililiso mhlamunye asiza ngaso ikhamphani yeembhesi le, ukuthi nayo ikghone ukusebenza, ikghone ukuba yikhampani ibhadele abantu begodu inikele abantu izenzelwa.

Iye, kungabadosa ikakhulukazi labo abanamahlelo athileko ebafuna ukuwafeza, kunye nalabo mhlamunye abakabi ukuba rerhe ngesikhwameni.

Kanengi haye kubujamo ngombana siyabona ukuthi intengo yeembaseli iyakhuphuka, kanti ikhuphuka mlibe. Yeke urhulumende naye ngapha uthola ukuthi mhlamunye iinkhampanezi zeembesi akunamali azinikelako ukuthi, abasize ukuthi basebenze namkha barage njengekhamphani.

Esikhathini esinengi seyiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokuthi batjheje, vane sibone ukuthi lokha intengo yeembhesi nayikhuphukako kuvamile ukuthi abantu bangenele umtjhagalo bazwakalise iinlilo zabo. Lokho kungombana vane kungakakhulunyiswa nabo, lokho vane abantu abanengi imali le bangekhe basakghona ukuthi bakghone ukuyibhadela.

Iye, iyakhambisana-ke intengo yokukhwela iimbhesi zamabanga amade kunye nobujamo bomnotho esikibo, lokho ngikutjhiswa kukuthi, lokha ukukhwela ibhesi usuka ePitori namkha eJwanisbhege utjhinga eKapa ungabhadela imali engange-seven hundred and fifty. Kanti-ke, nangabe ufuna ukukhwela isiphaphamtjhini uzokubhadela imali engaba ziinkulungwana ezimbili ukuya keentathu. Yeke, iimbhesi inani lezo lisatjhiphile lisese phasi lokha nakumadaniswa nezinye iinkhwelo namkha iinthuthi.